Lexi endlaka leswaku nhlayo wa mimovha wu gonya emagondzweni, hileswaku ku na vanhu van'wana lava va nga na mimovha emagondzweni, kambe va va va kha va pfumala papila lero chayela. Leswi swi endla leswaku nhlayo wa vanhu u gonya emagondzweni lava chayelaka mimovha. Xin'wana lexi hi nga ta xi languta hileswaku vanhu lava va tirhaka va kumeka va ya va va ya kha va ya emintirhweni hi nkarhi wo fana. Kambe naswona mfumo u fanele u endla leswaku mikarhi leyi ya vanhu yo thewukela yi nga fani, swi ta endla leswaku nhlayo wa mimovha laha magondzweni wu nga gonyi hi xihatla.

Entirho wa xihahampfhukaphatsa i ku hunguta nhlayo ya vanhu lava fambaka hi mimovha emagondzweni. Kambe swin'wana leswi xihahampfhuka xi swiendlaka i ku veni xi fambisa vanhu eka ndhawu yo karhi xi va yisa eka ndhawu yo karhi, kambe naswona va va va kha va fika nkarhi wa ha pfumela.

Ku famba navusiku a swi hlayisekanga, kambe naswona loko swi nga bohi leswaku munhu a va a kha a famba navusiku munhu a nga fambi. Kambe ku na lava swi bohaka lava swi bohaka ni nga va hlamusela leswaku loko munhu a nga ku u nghena entirhweni na vusiku a suke kaya ra ha vona. Leswi swi ta endla leswaku a fika laha a yaka kona ra ha vona, hambi wo fika a yimanyana nkarhi wu nga si fikelela lowu a fanekele a wu tirha. Leswi swiendla leswaku vanhu va nga vi va kha va famba navusiku va tele, kambe ku na lava bohaka leswaku va kumeka va va va kha va famba navusiku. Munhu loko a famba na vusiku a nga fambi a ri yexe a fambi na van'wana leswaku a va a kha a hlayisekile xin'wana na xin'wana lexi humelelaka va kha va xi vona.

Mina ni vona ku ri mhaka leyinene ku pfuka ka vanhu ni mixo a swi na khombo, kambe swiendla leswaku nhlayo ya vachayeri emagondzweni yi va yi kha yi nga gonyi hi xihatla hikuva vanhu vo tala va ta va va kha va tirhisa mabazi.

Bolt kumbe e-hailing hi leyinene eku tlula mathekisi. Hikokwalaho ka sweswo bolt or e-hailing ti kha ti teka vanhu kusukela laha va tshamaka kona ti va yisa lava yaka kona, kambe ti nga va siyi endleleni. Tithekisi ti va ti kha ti teka vanhu epatwini a ti ngheni laha vanhu va tshamaka kona naswona a ti fiki laha munhu a yaka kona. Naswona e-hailing yi endla leswaku munhu a fika la endleleni, yi famba na yena yi ya n'wi fikisa laha a yaka kona hi nkarhi ku eneriseke.

Vachayeri va mathekisi a va na wona mpfumelelo wo lawula emagondzweni, hikuva e epatu a hi ra vona, vo va na mpfumelelo yo ri tirhisa. Kambe loko va ri na mpfumelelo yo tirhisa patu a swi endli leswaku lavan'wana va nga kumeki va va va kha va tirhisa patu, kambe na vona lava va tirhaka swa, swa e-hailing swi endla leswaku na vona va va va kha va kuma mitirho hikuva va lava ku dya emutini ku laveka xuma. So hi ku va va kha va xanisa vanhu va ti-bolt-iswi ta endla leswaku vugevenga byi gonya hikuva va ta tshika entirho lowu va wu endlaka va va va kha va endla wun'wana ndlela yo kuma mali leyi kalaka yi nga lulamangiki ni ri eka vona a va tirhisana va va va kha va fambisa vanhu emagondzweni.

Loko munhu a kha a tirhisa xihahampfhuka i swa nkoka swinene leswaku a tekela enhlokweni hi nkarhi, hikuva xihahampfhuka xi famba hi nkarhi a xi fani na mathekisi. Loko xihahampfhuka xo ku siya swi nga ha endla leswaku eriendzo ra wena ri kha ri salela endzhaku, hikuva ku rindza xin'wana xihahampfhuka a swi olovi. Kambe xin'wana lexi munhu a fanele a xi tekela enhlokweni hileswaku, xihahampfhuka xi famba eka mpfhuka wa le henhla henhla swinene ku va na mhangu a swi talangi leswaku munhu a hanya, kumbe vanhu va hanya. Vunghozi bya xona hi lebyi bya xiyimo xa le henhla.

Lexi ni nga ta xiendla a ni ta vulavula na vachayeri va mathekisi, kumbe van'wani lava va kumekaka va kha va endla swa vubindzuri kokwalahaya ku nga na mathekisi. Leswi hikokwalaho ka leswaku na swi tiva leswaku vanhu lava ene vutisaka eka vona ni ta va ni hlayisekile, hikuva ku vutisa munhu un'wana na un'wana swi na vunghozi swinene. Van'wanyani lava va va nga tshama ekwale emathekisini i titsotsi ti va ti kha ti rhoba swona hikokwalaho a swi fanelanga leswaku loko munhu a va a kha a lava ethekisi ya laha a yaka kona a vutisa munhu un'wana na un'wana, a vutisi vachayeri va mathekisi kambe va ta mo komba laha a yaka kona a fika a hlayisekile.

Eka tindhawu to tsemakanya swiporo, loko munhu a lava ku tsemakanya lexi a faneleke ku xi tekela enhlokweni hileswaku, ku nga va ku ri na train leyi nga le kuteni na kumbe a yi nge le ku teni na. Hikwalaho ka sweswo munhu u fika a yima a languta masayiti hinkwawo, kambe loko swi hlayisekile leswaku a nga ndlhula wa fanele ku hundza. Eka eka sweswo swi ta endla leswaku vanhu va va va kha va tsemakanya swiporo va hlayisekile hundzile kambe na yena u ta vona leswaku se swi hlayisekile leswaku a nga hundza, hikokwalaho u tava a kha a hundza a hlayisekile ku nga ri na khombo.

Xo sungula vachayeri va mathekisi laha magondzweni va fanele va va va kha va lehisa timbilu, hikuva vanhu lava va nga dyuhala swinene a va endli swilo hi ku hantlisa, kambe naswona vachayeri va mathekisi loko va n'wi vona munhu a dyuharile kambe a lava thekisi kambe naswona a nga si fika epatwini laha mathekisi mafambaka kona, i swa nkoka leswaku va ya le a nga kona va fika va n'wi teka swi ta olovisa swinene.

Loko customer yi va yi kha yi rhumela nhundzu, a swi fanelanga leswaku nhundzu yi teka masiku yo tala eku veni yi fika laha yi fanele yi ya kona naswona mufambisi wa nhundzu u fanele leswaku a khoma nhundzu leyi hi vukheta leswaku nhundzu leyiwani yi va yi ri kahle loko yi fika laha yi nga rhumeriwa kona.

Ku tirhisa bazi eka riendzo ro famba navusiku ndzi vona onge swi na vunghozi swinene hikuva navusiku hi laha vanhu vo tala kumbe vachayeri vo tala va endlaka vunghozi hikokwalaho ka vurhongo lebyi munhu la hlanganaka na byona hikuva i vusiku nkarhi wo tlela kambe naswona bazi i movha yi kulukumba loko munhu a kha a chayela yona swi lava a ri na na siku hikuva navusiku a ku vonakali a ku fani na nanhlikani.

A ndzi ta khongela leswaku ni va na ku tshemba leswaku laha ni ya ka kona ndzi ta fika hi nkarhi wa kahle kambe xin'wana a ni ta tlhela ni endla leswaku ndzi va na data efonini ya mina leswaku ni kha ni languta swilo laha fonini ni nga vi ni kha ni kokeka rinoko hi ku langutisa riendzo leri mafambelo ya rona kumbe ni kha ni hleketa ku leswaku ku nga ha va na xilo xo biha lexi nga ta endleka laha ndleleni leswi swi ta endla leswaku ndzi rivala hi ri hi ri hi riendzo leri ni kha ni kokeke rinoko laha fonini ya mina naswona ni nga kavanyetiwi van'wani laha bazini ku fika laha hi yaka.

Switichi swa petiroli swi cince nkarhi lowu swi tirhaka hi wona eka minkarhi leya khale switichi swa petiroli a swi nga tirhi twenty four hours swin'wani a swi pfala loko ku fika nkarhi wo karhi kambe vanhu lava chayelaka mimovha navusiku va va va kha va xaniseka hi tipetiroli naswona leswi swi endle leswaku ku va na tindhawu to karhi kumbe endzhaku ka mpfhuka wo karhi ku va na xitichi xa petiroli leswaku munhu a ti fakela petiroli ku fikela laha a ya ka kona naswona switichi swa tipetiroli swa xavisa swo dya a swa ha ri na nkoka leswaku munhu a xava swo dya etimolini kumbe kun'wani evhengeleni.

Leswi swi nga ni khumba swinene mina na ndyangu wa mina hikuva loko hi fanele hi famba hi ya emadorobeni hi tirhisa mali yo tala kambe loko swilo swi kha swi cinca hi ku hatlisa kumbe hi xihatla swa hi tikisela hikuva mintirho ya pfumala kambe naswona swi ta endla leswaku loko ku yiwa hambileswi a hi tiyimiseli ku famba hi tele hi ndyangu hi ti humesa leswi swi ta hi tsandzekisa eka minkarhi yin'wani.

Kokwana ku famba hi bazi hi swilo leswi nga olova swinene hikuva ebazini mi ta famba mi tshamisekile ni tshunxekile naswona bazi a ri tsutsumi hikokwalaho ka sweswo a hi rindzi layeni eka nkarhi wo karhi layeni leyi ta hela hikuva vanhu va le ku xaveni eka mathikithi va va va kha va pumbeka leswi ta endla leswaku u ya fika le u yaka kona u hlayisekile loko u va u kha u famba hi bazi i ku bazi a ri cincacinci laha tindlelani ku fana na van'wani lava cincacincaka leswi ta endla leswaku u hetelela u lahlekela hi swilo swo karhi ku ya fika le Joni u ya ka kona.

Loko ndzi karhele a ndzi ta boheka ku wisa hambi vakhandziyi va ta va va kha va ni sola leswaku vona va lava ku ya fika laha va yaka kona hi ku xa nkoka a hi ku ri leswaku va fika laha va yaka kona i leswaku va fanele va fika laha va yaka kona kambe va hlayisekile na mina ndzi hlayisekile hikuva swi nge ni pfuni nchumu leswaku ni fositela kumbe ni kha ni lava ku ya fika le hi yaka kona kambe ni va ni kha ni karhele leswi ni ta va hlamusela leswaku swi nga kumeka swi kha swi hi endlela tinghozi hinkwerhu hi nga ha fiki le hi yaka kona kambe va fanele ku swi twisisa leswaku riendzo ri lehini riendzo ri lava mbilu munhu a nga heli matimba.

Ku hambana ka ti-rickshaws na loko munhu a ti tirhisela movha wa yena ku nga va ku ri ku ri hi movha wa Mercedes kumbe movha wun'wana wa muhlovo wun'wana wo karhi. Hi leswaku loko munhu a va a kha a tirhisa ti-rickshaw na yena i va a kha a swi twisisa a titwa a ri munhu wa special eka nkarhi wolowo, a swi fani na loko a va a kha a tirhisa movha lowu a wu tirhisaka hi masiku hinkwawo hikuva leswi swi ta hambana eka nkarhi lowu a va ka a ri ekaya a tirhisa movha wa yena na nkarhi lowu a nga le ka wona eka nkarhi wa sweswi. Kambe ti-rickshaw ndzi vona ingaku tona ti na swilo swa risima ku tlula loko munhu a tirhisa movha wa yena wa le kaya.

Mina ndzi vona onge vuhlayiseki ku hava ka vachayeri va tilori leti rhwalaka nhundzu ngopfungopfu tinhundzu letikulu swinene, hikuva hi masiku hinkwawo laha magondzweni ku na tilori to tala leti ti kumekaka ti kha ti endle vunghozi, leswi swi ti komba kahle swinene leswaku tilori leti ku nga va ku ri tona leti nga na nkingha, hikuva loko van'wani va kumeka va kha va vutisiwa leswaku xana ku nga va ku humelele yini va hlamusela leswaku ku nga va ku ri mhaka ku ri lori yi kha yi ale ku birika, kumbe swin'wana leswi swi kumeka swi kha swi endlekile swi vekaka muchayeri wa lori eka xiyimo xo biha swinene. Leswi swi endla leswaku vanhu va hi siya masiku na masiku hikwalaho ka ku pfumala vuhlayiseki eka vachayeri va tilori.

Ku fambisa nhundzu hi titiraka swi na khombo swinene hikuva swi nga ha endleka leswaku muchayeri wa tiraka a khomiwa nkunzi a tekeriwa tiraka leyi a fambaka hi yona. Kambe naswona swi ta endla leswaku loko a tekeriwile hinkwaswo swilo leswiya swi nga laha tirhakeni u va u lahlekeriwile hi ndlela yaleyo. Munhu loyi a nga nwamabindzu wa titiraka, a fambisaka swilo hi titiaka ku nga va ku ri hi mhaka ku ti nghozi laha ti endleleni ti tele loko driver yo kumeka i hlangane na nghozi nhundzu hinkwayo na muchayeri u luzile.

Mabazi endhawini ya ka hina ma kumeka nampundzu ntsena ku nga va ku ri hi mabazi lama ma yaka eJoni ma suka hi nine nampundu kambe loko wo fika nine yi hundzile swi nga ha endleka leswaku u nga ha vi na bazi leyi u nga ta yi tirhisa eka siku rero i boheka ku yimela siku ra mundzuku kumbe u ya tirhisa tin'wani ti ti ti-transport. Ku tlhela ku va na mabazi lawa ya yisaka vanhu emapurasini, bazi leyi yi kumekaka yi kha yi famba nampundzu swinene kambe mpundu lowu a hi wona lowo hlayiseka munhu a nga fanelangi ku famba a ri one loko a tirhisa bazi yeleyo yi na vunghozi hikuva ku va ku kha ka ha ri mpundzu ngopfu.

Khensani ndzi vona u teke xiboho lexinene kambe ku fikelela norho lowu u nga na wona swi lava leswaku u ti yimisela swinene eka timhaka ta xikolo, hikuva munhu loyi a chayelaka swihahampfhuka a hi munhu ntsenantsena i munhu loyi a nga na vutivi byo enta hi swihahampfhuka munhu loyi a nga dyondza hikuva ndhawu leyi u yaka i ya tirhela ka yona i ndhawu leyi nga ta va i kha i fambisa vanhu hi swihahampfhuka kambe loko u kumeka u kha u endla ti-mistake to karhi swi nga ha endleka leswaku vanhu vo tala va lahlekeriwa hi vutomi hi mhaka ya wena, kambe u fanele u va na rirhandzu i nga chavi ti-height loko u lava ku chayela swihahampfhuka.

Ndzi nga se teka riendzo ndzi nga endla leswaku ndzi etlela eight ya ti awara loko ingaku mundzuku ni fanele ni teka riendzo, naswona ni nga phuzi mabyalwa ni phuza mati yo tala. Loko se ndzi ri erendzweni ndzi ta endla leswaku ku va na ndhawu ku nga ha va garage laha ni nga ta va ni kha ni wisa ku nga ha va five to ten ya timinetse. Leswi swi ta endla na leswaku vanhu lava ni va fambisaka na vona va kha va koka moya hi nga fambi nkarhi wo leha kambe ndzi nga wisanga laha ndleleni na ku dya ti-fruits laha ndleleni hi swin'wana leswi ni nga ta va ni kha ni swi endla leswaku ndzi nga karhali.